Ndiye ke ndibe ngulo mntu othanda uthula ndingababazi kuba xa uloko ubabazile naye ke kuloko ingathi ugalela ipetroli kuye ke owo okanye kwabo somateksi baqhubayo kuba nabo banodlame lwabo ose ungaliqondi xa ungumkhweli. Kuba wena ukhwela itekisi kuba ufuna ukuya apho uya khona ifike ke abantu ufike hayi kuyaliwa, usendleleni ke ngelo xesha ingathi abayazi imithetho yendlela. Ndise ndikhe ndizibuze naloo mbuzo uba mhlawumbe ke banokungayazi kwakuyazi ke imithetho yendlela nje bengabantu abaqhubayo okanye niyamonelana apha endleleni. Ndise ndingayiqondi kwamna ke ukuthi kwenzeka ntoni.

Kukuba kaloku uloliwe uhamba indlela yonke le inde, ungade ndidikwe kaloku mna ndingumntu wabantu ke. Ndithanda uhlala nabantu, ndithanda uhlala nefemeli yam, ndithanda uhlala neetshomi zam kwaye abanye abantu ke endingabarigadi as iitshomi okanye umndeni. Ndiyathanda nabo uhlala nabo kuba ndiyathanda noko ke uthetha nabantu sishere izimvo zakwaNtu. Lo msebenzi ungandichana ke kuba ndingumntu ke othanda uba athi xa ethetha athethe, xa e-focused abe-focused, but ndingabi focused ixesha elide kuba hayi, ndise ndibe njongonjongo.

Ndingulo mntu ke ucothayo kuba ndililolo lendlela bantakwethu kwaye naphaa kwam ndenza imisebenzi emininzi kwaye before ndihambe ndifika ndidiniwe, uxolo. Ingase ke uMamTshawe angayiqhuba ke le moto kuba mna ndinguloo mntu ke ucothozayo aphinde aphathwe nazizandla. Ndiyacela bantakwethu ingade ibe iyahlinelana singabantu bomntu omnye kwaye sisebenza ndawonye. Andikuthandi ke umoya ohili emsebenzini because ndingumntu ke mna othanda uhleka nabantu ingade ibe into yethu iyaxoxisa singabantu.

Kukuba kaloku abantu bamateksi bayathanda ukuba begqelele endleleni, bayathanda ukuba bafikise abasebenzi kwaye nabantu abakhwele loo kwitekisi kuqala, bangacingeli ke abanye abalapha kule ndlela inye sihamba kuyo. Seyivele ke ibange into esingazaziyo, abantu babe neengxabano bengakafiki nalabo beya khona, imimoya nje ikhubeke kusekwasekuseni bantakwethu.

Ukwenza icala lokuhamba libe linye kube necala lokungena kwii-shops. Uyayazi ubana xa uya kwii-shops uhamba kweli cala, xa uhamba straight uhamba kweli cala, xa uzawujika kwirobhothi uthatha eli cala. Kungaze kube nesiphithiphithi sokuba abanye bafuna ukungena, abanye bafuna ukuphuma abanye bayajika. Ibe nje yinto ene-direction yokubana uya phambili, uya emva okanye uyangena kwii-shops, ibe njalo nje.

Babafundise indlela abaphila ngayo, bababonise into abazokwazi ukuzenza ngezandla kwaye babaphekele nokutya ukuze bakwazi ukukuthenga bababonise ubana nabo bangabantu abakwaziyo ukubana baphilisane nabantu no matter i-skin okanye indlela abathetha ngayo, bazive nabo beyamkelekile.

Ndithi xa ndifika apha ke umntu ndafika nantsi ibhasi yam kuthengwe itikiti endingalaziyo noba lifakwe ngubani ke because mna bendithe ndiya eKapa. Xa ndithi apha eli tikiti lithi liya eThekwini, andiyazi ke ndizayithini mntanasekhaya. Khanincede nani nindibonise okanye nifowunele abaphathi benu banixelele ukubana kwenzeka ntoni.

Isithuthuthu iba yinto yomntu oyi-one kwaye inomsindo kakhulu kwaye yeyona nto ke ephazamisayo xa ungakwazi ukuyiqhuba kuba iingozi ezininzi zenzeka kwizithuthu. Inye ke nje ziba pinki ngenxa yobana umntu xa eqabele isithuthuthu angahoyi ajabulele ukubana uyandiza.

Ndiya ndithande ukuhlala kwisihlalo sokuqala see-passengers, ndihlale ngasefestileni kuyo ke. Xa udrayiva engazundiva uba ndithini, ndinqena nokukhwaza kakhulu abantu ubana ndicela ukwehla, ingase ndihlale ecaleni kwadrayiva ukwenzela ndizawukwazi nokuthi xa ndibhatala ndimnike eyam imali kwaye itshintshi xa ndiyifumana ndiyifumane kuqala.